Mokgotsi, ho thata mona Gauteng ho thata e le ka nnete. Beke ya ho feta ha ke ne ke fihla hoseng ke tswa mosebetsing, ke fihlela ba nthubetse, ba nkile setofo, ba nkile le TV ha hona motho ya bone mokgotsi wa ka. Ke mathata fela mona Gauteng, ke mathata mokgotsi holla dithunya ka mo le ka mo mokgotsi, holla dithunya ka mo le ka mo, batho ba tshwaruwa poho mokgotsi, batho ba tshwaruwa poho, ke mathata fela ke mathata, ho o ngata fela mokgotsi, ho ngata. Ho na jwale ke tlo qala fatshe, ke reke TV ke reke thepa eo ba utswitseng.

Ho lokisweng ho diterene le diporo, ho thusa haholo hobane re kgona ho boloka tjhelete. Ditekesi di ya tura di bitsa haholo. Terene, e theko e tlase haholo ticket ya teng e ya rekeha ebile terene, ha e lematse haholo ha ho tliwa tjheleteng, o ka se llele tjhelete ya hao ha o tsamaya ka terene. Ebile terene ha ba o lwantshe ha o tsamaya o lo kalama e ngwe, tekesi ba ya lwantshana, ba ya control-ana.

Ke kopa thuso bontate, ke kopa thuso, ke lahlehetswe, ke lahlehetswe bontate, koloi ya ka ne ke e pakile mane empa ha ke sa e bona, ke kopa le thuseng bontate. Ho bonahala ho na le motho a e nkileng koloi ya ka, ke kopa thuso ya lona. Nomoro plate ya teng e re, F J five, three L Y GP. Kopa thuso ya lona bontate e, ke e kentse tracker ntse ke leka ho founela ba tracker ba e trace-e. Ke kopa le nthuseng le mpatliseng yona koloi ya ka, ke a kopa tswetswe.

Hello! le kae? Rea phela. Eya mme, eheh re eme mona seporong mo substation-eng mona seporong. Re emetse terene mme wa ka, empa e nka nako hore e fihle, le nako ya teng ke ya bona e fihlang ka yona hore se e fitile. E ka ba bothata keng mme wa ka? Okay, ho ba e se e le nako re eme mme wa ka, ha ona nko e tswang lemina, ha re jwetse ho re ho etsahala eng. Okay, e tseleng? Okay, ke ya itebohela mme wa ka, ke ya itebohela. Tanki mme wa ka.

Bakganni ba ditekesi, ba lwanela ditsela ha mmoho le batho, tsekiwa batho bapalami. Empa taba e kgolo ke hore ho lwanela ditsela. Bongata ba batho ba batla own-a ditekesi, empa ba sa tsebe hore industry ena ya ditekesi e kotsi haholo, ene e tletse madi, ha ya loka hohang. Ho shwa batho mehlaena, ho shwa le batho ba mohlola ke re bapalami ka baka la hore, batho ba na le mogopolo, ba na le pelo tse telele ka mokgo ba leng ka teng.

Ke hopola ke le ko MTN rank ka hara tekesi, ke emetse hore e tlale. Ke ne ke duletse ka moo ka fensetereng, ke busy mo internet-eng ha mmoho le marangrang. Ke itebetse nna ebile kea tobetsa founu, hwa hlaha moshanyana, moshanyana ba Gauteng ba bohlale bao ke ne ke sokang ke ba tlwaela, ke sokang ke tseba ka bona. Moshanyana a nruta le ho phela le batho, moshanyana nka phone ya ka a matha lebelo la ntshwega, ka ho panya ha leihlo dikeledi dia theowa ka sulafallwa.